Izinkampani yokuthutha impahla uma kwethula uhlelo olusha lwe-tour olunyusa izindleko zohambo ngo-twenty phesenti kubalulekile ukukhuluma namakhasimende ngokucacile, ngobucotho nangokubuhle nangokuhleleka ukuze sisingathe lesosimo ngendlela ezwakalayo nobucweti. Indlela ongakhuluma ngayo namakhasimende, yazisa ngoshintsho ngokushesha. Chaza umthelelo ezindlekweni, thembisa ukusebenza ngokubambisana, bheka ukunemba nokuchubeka kwenzonzo phambili, hlonipha ukuchumana okuvulekile.

Amasu esikhathi eside engasetshenziswa ukuze kwehlise umthwalo wemali okuthutha impahla ngaphandle kokubeka engcupheni izinga lencala sizinda. Ukuhlela kwezindlela ngokuhlakanipha, sebenzisa i-software ye-GPS enobuhlakani ukuhlelela izindlela ezimfishane ezinomgwaco omuhle futhi ezinciphisa ama-toll namafutha. Ukuvuselela izimoto zenkampani, tshalela izimoto ezintsha ezisebenzisa amandla asebenza kahle noma ezihamba ngogesi. Ukwabelana ngemithwalo, hlela izimpahla ezincane ezihambayo ukuthi zigoce ndawonye ukuze zigcwaliswe iloli elilodzwa kunokuhamba izikhath'eziningi.

Izithuthi zesontho uma uqhathaniswa nezokuthutha zomphakathi kubanthu abadala. Izinzunzo zokusebenzisa izithuthi zesontho . Ukuvikeleka nokwazisana kucondene nezidingo zabantu abadala okuhlala umphakathi udibene, ukutholakala ngezinsuku ezicondile. Izingozi zokusebenzisa izithuthi zesontho kungabi khona kwansukuzonke, umzila ongagucuki, ingcindezi yokuhambela izenzo zenkolo.